Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ni ri yexe ku swa ku swa ku tlanga mi tele swa hlupha.

Swi kahle mina mavonelo ya mina ni ri swi kahle hikuva na loko va nga humi va tlanga va yi swo tala la mapatwini.

Ni ni tsakela mitlangu ya le ka inthanete a yi na vunghozi yo tala njhe hi mitlangu ya le .

I mitlangu ya njhe hi mitlangu ya njhe hi na ti-game ku yi ringana malembe ya yena yi ta swi kota ku dyondza swo tala a fambisa .

U ri na khombo swi ya hi ku we foni ya we u yi tirhisa njhani.

ku ri na khombo swi ya hi ku we foni ya we u yi tirhisa njhani.

Ni tiva mitlangu ya ya ya ya ti-aviator aviator i ntlangu wa flight, flight leyi ya haha yi ya hi ku wehe u tlange hi mali muni loko wo ka u nga hatli u cash outer ya haha.

Rhandza ntlangu wa ni rhandza ntlangu wa tovatovani ya ximanga ni rhandza woho hi swa ku laya loko mi tlanga loko mi mi ku phuxu ma .

Mitlangu yo tala ya va ni na tinsimu tinsimu leti endla ku mutlangu lowu wu wu tsakisa.

U ti lulamisela hi ku gijima u ti lulamisela hi ku gijima ku a ta swi kota ku a tsutsuma nkarhi wo leha loko se a tlanga.

Ku mutlangi wa timavuri a wu kahle ka vana hi swa ku loko va kula u ta va dyondzisa ku va tlanga hi mali a hi wona a ni wu tsakeli.

Leyi ya masikwani lama a yi na dyondzo ya kahle yi va dyondzisa na ku dzaha.

Va khale a va ku kulakula n'wananga u ta swi .

Ni titwa kahle xitori lexi a xi ni tsakisaka loko va garingetelile ka xona i lexi xa ku khalekhale a ku ri na nuna wun'wani a dya vanhu.

ku tlangiwa ntlangu wa muravarava a ku yendliwa loko ku tlangiwa mutlangi wa muravarava a ku yendliwa .

Hi ku loko u tlanga ti helela kwini swi nga endleka u wina swi nga endleka u luza.

Loko va fanekele va tikhoma .

Va byela ku va dyondza va swi tiva ku vutomi bya khale a byi ri njani na koho u fanekele n'wana a hanyisa ku yini ku a ta swi kota ku hanya kahle.

Ni rhandza lexaku kulakula n'wananga u ta swi vona, swi hlamusela swo tala ku a vutomini loko wa ha ri ntsongo swilo swo tala a wu swi twisisi ene a wu swi voni mara loko se u kurile wa swi tiva ene swi kota ku vona ku loko ni kula mutswari a ku xilo xa so xa tika wehe swa ku loko u ri n'wana a wu swi voni se na swivona ku why a va ku kulakula na wehe u ta swi kota ku hlangana na xiyimo xexo.

Loyi a nga na byo tihlayisa hi hina vantshwa leswaku vatswari va hina va hi dyondzisile ku hi fanekele hi hlayisa njhani se na hina hi fanekele hi hlayisa njhe hi vo loko va yi hlayisile ku hi ta tlulela ka van'wani lava nga ta .

Nhwanyana a va tlanga ntlangu wa tinketo na na ti-tennis na muguxa.

Wa ntlangu wa xitumbetani na wa tiyindlu.

Vanhu va xikhale a va hanya hi ku twanana ngopfu xin'wana xin'wana lexi va xi endlaka a va endla hi ntwanano se hina lavo va masikwana lama vantshwa a hi twanani swilo swa hina hi swi endla hi ku lwa na ku kokakokelana.

Dyondzo ya xo yi komba ku loko u ri munhu u fanekele u tirhisa hi hi ku tiyimisela leswaku loko wo ka u nga tirhi hi ku tiyimisela swilo swa wena swi nge fambi na swo swi ta famba hi ka .

Nkoka wa ku vana na vanhu lavakulu va tlanga swi komba ku va fanekele vana va dyondza ka vanhu lavakulu ku vutomi byi njhani ku hanyiwa njhani.

Ku loko a tlanga i fanekele a tiva milawu ya ku swi nga endleka a wina kumbe a luza loko a hlaya swi nga fiki la a faneleke a endla ko u fanekele a swi tiva ku wa dyiwa.

Mina ndzi rhandza ntlangu wo hlaya ndzi rhandza ntlangu wo hlaya wu endlaku nqondo ya mina yi vuya yi tirha.

Ntlangu wa ku tlanga Ludo kumbe makarati hi woho lowu nqondo leswaku vanhu va loko va tlanga va phikizana a ni ri va ropana.

ya miehleketo na ya timali hi ku u fanekele u swi tiva ku u tirha njhani ku u ta humulisa miehleketo.

teto hi le ka gambling kumbe ka ti-tarven hi ko la ku tlangiwaka hi mali ko la ku tlangiwaka hi mali.

Ndhawu teto ta ku hungasa hi ti-tarven na ti-gambling hi ko la ku tirhaka mali ngopfu ku tlangisiwaka mali ko.

swinene swo swo ku titsakisa leswi u nga ta swi u nga swi endla madorobeni na le makaya hi ku u tihumesa u ya ka swa ku ta ku xavisa swakudya swa kahle u dya kahle u tlhe u vukela na movie.

Ku vanhu va ti humesa va ya tlanga njhe hi hi va ya titsakisa hi ndyangu swi endla ku ndyangu wu tiya ene wu twanana.

Kuma xo xuxa ku na nkoka lowunene hi swa ku a wu nge borheki swi endla ku miehleketo u humula ku ehleketa swo tala.

Mi vuyeliwa kahle swa ku swi tisa mali swi nghenisa mali.

Vuyelo bya ikhonomi ya mitlangu ya ya misava Afrika-Dzonga hi bolo ya .

Na mbuyelo yo ku loko bolo yi tlanga ku tlangiwa hi timiliyoni ku tlangiwa hi timiliyoni se Afrika-Dzonga ikhonomi ya hina ya vuyeliwa ya la Afrika-Dzonga.

Mitlangu yi pfune ngopfu naswona hi nga endla mintirho ya ku vana va suka mapatwini va nghena xikolo va dyondzisa vana va teka mali ya kona va dyondzisa vana.

Hi hi nkarhi wa World Cup la South Africa heyi a ku yendliwa swilo swo tala na mali vanhu vo tala va ve kuma swilo swo tala na mintirho a yi pfulekile se swilo swa ko a swi famba kahle a ku tsakisa ngopfu South Africa ikonomi ya koho yi vuyeriwe ngopfu yi tlhe yi tlakuka yi va henhla.

Xitsutsumi xa ndhuma lexi ni xi tivaka laha Afrika-Dzonga hi Caster Semenya Caster Semenya i veke Afrika-Dzonga eka mepe hi ku .

pfuna ngopfu swa ku munhu i i fanekele a swi tiva ku vayeni va amukeliwa njhani va khomiwa njhani.

ya mavoko va fanekele va tirhisa inthanete na ti-social media ku na vo va tivakala.

Yi pfuna ngopfu swa ku loko va hlanganile va vulavula hi swa mitlangu a va lahlani va tivana ene endla na ntwanano.

Ni nga byela vatswari ku hi fanekele hi dyondzo mitlangu yi va dyondzo ya kharikhulamu ku vana va ta swi tiva ku tlanga na .

letinene to hlalela esport hi thelevhixini thelevhixini thelevhixini na le ka SABC SABC sport.

Hi ku u vukela life sport loko u vukela life spot u ta antswisa swikili swa wena.

koteka hi nga suka yi va ntlangu lowukulu yi nga va ntlangu lowukulu loko yo kuma vaseketeri loko yo kuma vaseketeri yi nga endla yi va ntlangu .

Ni nga endla ku ni endla broadcast ni endla broadcast kumbe ni ya ka va mapapila ni hlamusela xitori xa mina ku a ni na nandzu vanhu va swi tiva sayiti ra mina ra xitori.

va endla ku timhaka ta voho a ti tiveki na tipulani ta voho a ti tiveki nakoho va va na na legal adviser va va na legal adviser na i legal protection va khomisa vanhu lavawani va swi tiva ku loko no endla xa so ni ta suwiwa.

U nga hundzula hi mhaka ya ku u u byela vanhu u lava vaseketeri u byela vanhu u yisa na le ka tiinthanete ntirho wa wena wu ta va bindzu loko u endla tani u lava na vanhu lava tivaka va ku nyika ti-advise.

U nga tirhisa Facebook ku pfula akhawunti ya Facebook loko u pfula akhawunti ya Facebook u ta kuma ti-followers ti-followers teto ti ta endla ku ntirho wa vonakala wu ya na le matiko ya le kule a ri va ta shera va ta shera se na vanhu va swi vona ku loko va lavaka ku ku sponsor-a va endla njhani.

Tipulatifomo letinene i TikTok na Facebook TikTok na Facebook.

U fanekele a endla entertainment a ti advertiser a va komba ku yena i dume hi yini.

A pfula akhawunti ya Facebook na ya TikTok a va thyakisa ntirho wa yena koho yi ta humelela yi va bindzu swa ku u ta kuma ti-support vanhu va mu vutisa ku hi nga xava njhani swilo swa wena u kumeka kwini se kwalano se bindzu ra .

A ma kuma ku a loko a a bekela munhu wun'we ka ka ntirho laha ku nga na ntirho kona se loko vana va dya magwinya lawaya va ta vutisa ku magwinya nyama mabakiwe hi mani se va va va ta va byela ku ha mabakiwe hi Suzan wa ma xavisa mi nga mi fowunela ka tinambara leta riqingho se loko va mu fowunela hikwalaho a nga ta va byela ku i chajisa ku yini.

I fanekele a ya ka TikTok na le ka Facebook i ta swi kuma swichudeni i ta swi kuma ntirho wa yehe wu ta tiveka tiko hinkwaro.

U fanekele a nghena ka va YouTube, TikTok na Facebook.

Sungula ku ri navetisa ka swikolo na le ka ti-competition a nghenela ti-competition na le ka swikolo a famba na swi swikolo va ta swi kota a swi kota ku tiveka.

Influencer ti tirhisana na ti-brand hi ku to ti advertiser ntirho wa ti-brand ku ti kuma mali se loko a advertiser brand yeleyo na ye wa tiveka se wa duma.

leswi nga kahle eka swilo swo ti hungasa hi swona i TikTok na Facebook na Twitter na Instagram.

Ina hikuva vanhu loko ko ta vanhu va le matiko handle swi nghenisa mali a ni ri u ta fika lana a kuma ku va xava ene va dyondza swo tala.

Ku vona hi mina ni vona swi ri kahle leswaku mabindzu lama ma ta endla mali ma ta endla mali loko ku tlangiwa mitlangu yeleyo vanhu va ta va xava va xava bindzu ra .

Leyi endlaku swilo hinkwaswo swi tshamisekile va endla ku va vona ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile se vona va ta vuyeriwa va ta vuyeriwa hi ku va ta kuma makhastama wo tala na vaseketeli.

swa ikhonomi swi tele ngopfu a ni nge swi vuli ni swi heta swi tele ngopfu swi tele ngopfu xo tala hi dyondzo xo sungula hi dyondzo na swin'wana.

Yi pfune ngopfu yi pfune ngopfu yi pfune ngopfu FIFA World Cup ya twenty ten yi pfune ngopfu yi endle ku ikhonomi leyi ya hina yi ya henhla ngopfu yi endla ku yi yi ya henhla ngopfu swaku hi nkarhi lowuya vanhu va le misava ya le handle a va tele se loko ko va tala lana va ta na mali se u kuma ku swilo vhele swa cinca mali yi va kona la South Africa hi yona leyi u nga yi tlakuka la Afrika-Dzonga swilo swi va nqono nyana yi pfune ngopfu.

Ngopfu hi swaku vanhu loko va langutisa Afrika-Dzonga va vona ku hayi hi yona ndhawu ya kahle ya ku va rhurhela kona yo ndhawu ya kahle leyi nga duma.

support swi nyika support ya mali ku swilo swi famba kahle swi humelela event ti famba kahle.

Vuyeliwa hi ku vanhu va vatshami va ka miganga yeleyo va endla ti-business va endla ti-business se na miganga yeleye a ni ri ya lunghisiwa njhe hi tipatu loko tipatu ti nga ri kahle hi minkarhi lowu loko va swi tiva ku ta tlangiwa se va lunghisa lunghisa se va vuyeriwa vanhu va koho.

khombo leyi vanhu va nga ta va nga hlanganaka na yona eka inthanete i ku scam-iwa i ku .

A ni nge pfumeli swi na nghozi, a ni nge pfumeli leswaku mundzuku va ta n'wi teka va n'wi endlisa swilo swa ku huma endleleni. A ni ri a ni ri a nga va tivi mahanyelo ya vona a ni nge .

Nkarhi na nkarhi ni nga tshama ni langutisa foni ya yena ku a nga endli swa ku huma endleleni, ene ni yi endla ku ku nga vi na ti-app-e to karhi leti nga ta n'wi humesa endleleni. Ngopfungopfu a yi tirhisa swilo swa swikolo.

wa mina ku na ti-scam, ku na vanhu va ku teka vanhu ti human trafficking. Se vanhu va ta ku teka va ya ku tirhisa, vanhu va ta ku teka va ku trace-a hi phone, vanhu va ta ku trace-a hi inthanete. ni lavaka ku u hunguta ku tirhisa inthanete ka swilo swo ka swi nga fanelangi.

Sweswi a ka ha orheriwi ndzilo a ka ha orhiwi ndzilo vana a va ha lavi ku tshama na vanhu lavakulu hi mhaka ya tifoni. Ti-cellphone na tithelevhixini ti onhe swilo swo tala vana a va ha ri na nkarhi wa ku tshama endzilweni. Vana a va na nkarhi wo tala va tirhisa ti.

Va kona laha va ha ti tlangaka mara a va talanga. Va kona va ti tlangaka, hi lava pfumalaka tifoni.

A ku tlangiwa xitumbelelana, a ku tlangiwa xitumbelelana.

A swi pfuna ngopfu ku tlanga hi xipano le xikolweni, vana a va va vanghani ene na mintirho ya xikolo a va swi tiva ku loko va lava ku endla mintirho ya xikolo, va tlhela va tirhisa xipano .

Adzi nga tirhisa xitumbelelana a ku ri xona lexi a ni nga ta xi endla.

ku tirhisa ka ti-cellphone na na na na ku tithelevhixini swi endlaku vana va nga tivi swo tala ene va va endla swilo swa ku huma endleleni. Se a swi kahle ku vana va vatswari va fanekele va nyika vana nkarhi wa ku vukela thelevhixini na va ku tirhisa ti ti-cellphone. Minkarhi yin'wani va nga ti tirhisi ku va ta swi kota ku endla mitlangu .

Caster Semenya a tsutsuma hi ku tiyimisela ngopfu ene a nga ri na mhaka na ku vanhu va ku i wa mufana kumbe i nhwanyana. Hambi va n'wi vandlulula yena a nga ri na nkarhi a nga ri na mhaka na swona, yena a ri busy a tirha ntirho wa yena wo tsutsuma.

A hi tlanga Ludo na muravarava, Ludo na muravarava ku fambisa nkarhi. Na gospel-e, a hi yimbelela tikhwayere hi yimbelela tinghoma ta gospel-e ku hi fambisa minkarhi. Na switokofela na ku tlanga switokofela .

Tsakela ku hlanganela ka ku cina mincino na ku yimbelela tinghoma ta ta ta xintu, ta ndhavuko. Ni nga swi tsakela .

A hi tlanga leswa muguxa leswi swa thenisi, na swikotela, hi paketela swikotela, hi teka lexi xa thenisi hi hoxa, hi banana. Loko wo ku ba wa huma, loko vo ka va nga ku bi wa .

A ku ta va lexi xa xa ku yimbelela tinghoma ta ndhavuko. Hi yimbelela tinghoma ta ndhavuko hi endlela ku tlanga ku ya ti tlanga, na ku ti yimbelela, na ku ti tsakisa loko vanhu va ri na mintirho na ti-ceeremory to pfula maribye kumbe micato.

Ku ti tsakisa hi ntlawa swi vuyerisa ngopfu ka mianakanyo, ka rihanyo ra mianakanyo. Swi vuyerisa ngopfu hi mhaka ya ku loko ku endliwa sweswo vanhu va kota ku swi tiva ku ka ndhavuko ya vanhu va so, ku endliwa swilo swa so.

ntirho yo titsakisa ya ntlawa. Hikuva loko hi tsaka ka mintirho ya ntlawa hi tsaka na van'wani hi va hi tele, se hi hi share-a swilo swo hambanahambana. Ma swi vona? Hi kombisana ku hi fanekele hi hanya njhani, tindlela ta kahle to hanya, hi pfunana ka na ka ti-problem-e leti hi hlanganaka na tona.

Ndzi nga va byela ku leswi swi ta hi pfuna ku hi hungasa, hi rivala ti-problem leti hi nga na tona .

Cince ngopfu swi cince ngopfu leswaku ni heta weekend-e, na swi kota na ku seyivha mali. Na ti-problem-e to tala, hi swa ku a na ha yi ehleketi ngopfu ti-problem-e ta mina a swi tiva ku ni hlangana na vanhu se ni vona hi weekend-e se yi .

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona i ya ku va fanekele va swi tiva ku va tikhoma njhani, vanhu va va teka njhani, va va hloniphisa ku yini.

Swi swi va hi ku ndzi hlamusela ku swi ni pfuna njhani, swi ni tirhela hi ndlela yihi ya kona.

Vanhu va swi tiva ku loko va rime swirhapa, va ti hungasa ene a va ti hungasa ntsena ku va ti hungasa va endla na ku seyivha mali. Ku loko va lava tamatisi kumbe nyala kumbe muroho va nga xavi, va teka kwala jarateni. Swi seyivha mali .

Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku loko a endla leswi, swi n'wi nyika ku ri na yena a swi kota ku kuma kurhula na nkarhi wo wisisa ngqondo.